Iiwebhusayithi zokusasaza umculo zenzile ukuba amagcisa afikeleleke kwihlabathi lonke, enze imali ngokulula, afumane ulwazi ngabalandeli kwaye idibanise nabo ngokulula. Ukuthi ukukwandisa amathuba okukhula nokuxhaswa komsebenzi wabo.

Unomathotholo wasekuhlaleni usasaza iindaba ngokukhawuleza kuba ufikelela lula kubantu abanintsi. Usebenzisa ulwimi lwasekuhlaleni kwaye awuxhomekeki kwizixhobo ezinzima okanye kwi-intanethi. Oku kwenza ukuba iindaba zifikeleleke ngokukhawuleza kwaye ziqondwe lula luluntu lomphakathi.

Iinkampani zamaqonga onxibelelwano azenzi ngokwaneleyo ukulwa ukuxhatshazwa kwi-intanethi. Kufuneka zomeleze imigaqonkqubo, ziphucule iinkqubo zokuxela uxhaphazo, zifundise abasebenzisi, zisebenzisane nemibutho yoluntu kwaye zisebenzise ubuchwephetsha obuphambili ukukhusela abasebenzisi ngakumbi ulutsha.

Ngamafutshane iifowuni namhlanje zisebenza njengezixhobo eziphambili zokunxibelelana, ukufunda, ukuzonwabisa kunye nokulawula izinto ezinintsi zobomi bemihla ngemihla. Zenzele ukuba ubomi bube lula bube nobunxibelelwana obungcono kwaye zandise amathuba okwenza izinto ezininzi ngexesha elinye.

Iindaba zobuxoki zinokuphazamisa amaphulo onyulo ngokudala ukudideka, ukunciphisa ukuzithemba kwabavoti, ukukhuthaza ukungqubana nokuphazamisa ukhetho oluthembekileyo. Oku kunokwenza kube nzima ukufumana ulwazi oluchanekileyo nolusemthethweni malunga namaphulo onyulo.

IWi-Fi yasimahla ibalulekile kwaye iluncedo kuba ivumela abantu abafuna ukufaka izicelo zemisebenzi okanye ukwenza imisebenzi yesikolo ukuba bafikelele kwi-intanethi ngaphandle kweendleko. Kwaye iyawakunceda ekufundeni, ekuphuculeni izakhono nasekuphuhliseni amathuba emisebenzi kwabo bangathathi ntweni.

Kula maqonga mabini ndiye ndiphume noSpotify kuba yena ngoyena kulula ukumsebenzisa xa ungena kwi-platform yabo, namaxabiso abo aphantsi kakhulu kwaye umculo uyakwazi ukuwumamela ngexabiso eliphantsi.

Intombi yam kufuneke isebenzise into ekuthiwa yi-VPN xa isebenzisa iWi-Fi yasimahla. Iqinisekise ukuba iwebhusayithi inekhowudi ye-HTTPS. Ingafaki ulwazi olubucala ngaphandle kokuba ikhuselekile. Icime ukwabelana ngeefayile kwaye ikhethe iWi-Fi ekhuselekileyo engcono ukuze ikhuseleke xa ifaka izicelo zayo zomsebenzi.

Ezona ndaba ebendizifunda nebendizijonge kumakhasi onxibelelwano ezihamba phambili namhlanje ibizindaba zikamongameli wethu woMzantsi Afrika evakashele kwilizwe laphesheya nomongameli waseMelika, benomhlangano kumongameli wethu. Zezona ndaba zanamhlanje ebezinkqenkqeza phambili ke ezo endizivileyo nendizifundileyo.